Into endinoyenza xa ndinozibona ndikwimeko enjalo, ndingafuna umntu okwaziyo ukuthetha ilwimi lwam akwazi ukuthi athethe nabo abantu. Ndimxelele uba ndifuna uthini ugqiba emveni koko atolike yena atsho uba ndizama ukuthini.

Abantu abangootata okanye abantu abangamadoda babukeka njengabantu abaqinileyo ekuhlaleni kuba nzima ke ngoko ukuthi umntu aye emapoliseni ochaza indlela aphatheke kakubi ngayo. Kunzima ngoba noba bayahlukumezeka amadoda xa efika emapoliseni bafike babe yintlekisa. Ngoko ke ndicinga uba utata lo xa eqhula ngaloo nto uzama ubonakalisa, yindlela ayisebenzisayo for ukuba abonakalise eluntwini ukuthi akaphathekanga kakuhle kodwa akanawo amandla oba angaya emapoliseni ochaza.

Into yokuqala endingayiqinisekisa kukubuza into yoba abantwana baphi kuqala. Ndifune ke ngoko emva koko ukwazi ukuthi ingaba bayaphila na, ingaba basesibhedlele, ingaba balimele. Xa ke ngoku sendikwazi oko yonke enye into iza mva.

Mna ndingomnye wabazali abangahambisaniyo noluvo loba abantwana bafundiswe indlela abanokuzikhusela ngayo kwizifo ezosulela ngesondo. Ngoba ndiye ndicinge into yoba yiyo loo nto eyenza uba abantwana bacinge into yoba bayakhuthazwa ukuba babelane ngesondo.

Emva koba ndifumene inkcazelo enjalo kunganyanzeleka uba ndiye kugqirha wesibini endizabe ndingazumxelela ukuba kunogqirha omnye endiye kuye, ndive izimvo zakhe. Uba ugqirha wesibini uthetha laa nto ibithethwa ngugqirha wokuqala, into leyo izawube ithetha uba unkosikazi wam kowufanele amkele isimo akuso.

Ndicinga uba urhulumente angasinceda ngokuzongeza iiambulensi, aqashe nabaqhubi ukwenzela into yoba xa kukho umntu onengxaki odinga iambulensi kungatshiwo uba enye iambulensi isaye kwenye indawo. Kungalindwa enye ibuye kwenye indawo phambi koba kuncedwe lo mntu usengxakini.

Mna andinayo ingxaki nale nto ithethwayo. Into endinokwenza into yoba ndixhale kuxa bezawugrumba amayeza banike uluntu ogqiba emveni koko bengakhange bawabilise baqiniseke into yoba izinto ezi bazigrumbayo okanye amayeza la bazawube bewagrumbile akulungele uba angaselwa ngabantu na.

Ndingamlinda umntana lo aze kum xa efuna uncedo malunga nendikufundisayo mna. Kodwa ngokokwazi kwam umntana xa engazanga esikolweni ime kuye into yoba aye koogxa bakhe ababuze uba bekufundiswa ntoni esikolweni, ukwenzela into yoba uba kukho umsebenzi wasekhaya abawunikiweyo naye akwazi ukuthi awenze.

Ndingazama uqinisekisa uba ukhona umakhelwane ozawumane esiya kugogo xa ndingekhoyo mna emsebenzini okanye ngeentsuku endingayiyo ngazo, ukuze akwazi ukhumbula.

Into efikayo engqondweni kubulawa kwabafazi. Ngoba yinto exhaphakileyo kule mihla siphila kuyo into yoba babulawe abafazi ngamadoda abathandana nabo kwaye bahlukunyezwe.

Ndingazama ukubuza into yoba njengoba ingafikanga nje izawufika nini, ukwenzela uba ndixelele abantu ekuhlaleni uba bazilungiselele ngosuku olo ezawuphinda ifike ngalo xa ingafikanga ngoLwesibini.

Ndingazama uba ndi-ode amayeza amaninzi ukudlulisa inani elidingwayo. Ngoba ndizama ukukhawulelana nale meko, ukwenzela into yoba ingaphinde yenzeke into yoba amayeza ashote kwakhona.

Xa sikhula abazali bayasinakekela ngoko siye sicinge into yoba kunyanzelekile nathi uba sibanakekele xa bekhula, ngoko ke xa besiwa kwikhaya labantu abadala iye ibe ngathi bayalahlwa. Ngoba awuhlali naye, uhlala nabanye abantu.

Urhulumente wethu uyaqinisekisa into yoba iklinikhi nesibhedlele ngasinye sinalo unyango lwentsholongwane kagawulayo. Azange ndava nangamini nye kusithiwa kuneklinikhi ethile okanye isibhedlele esithile esiphelelweyo lunyango lwentsholongwane kagawulayo.

Ndingabanqanda, ndibaxelele into yoba mabayiyeke le nto bayenzayo. Ogqiba emveni koko ndibafundise ngesifo seDown syndrome, indlela esisebenza ngayo, ukwenzela into yoba bakwazi ukuvisisa uba lo umntana bamqhulayo uziva njani ngento yonke.

Into endingayenza ndingathetha naye ndimxelele, ndimbonise indlela ebubungozi ngayo into yokuyeka amachiza esithubeni. Ngoba umntu uye agule nangakumbi xa seyiyekile usebenzisa la machiza ekubeni kuba ebekhe waqala uwasebenzisa.

Ndingabuza kuye uba ufuna ukwenza njani yena ogqiba ndenze isiqiniseko soba ndiyathatha inombolo yakhe yomnxeba, ukwenzela into yoba ndimane ndimtsalela umnxeba rhoqo. Kodwa angeke ndikwazi ukumcebisa ukuba makabambise umyeni wakhe kanti yinto angayifuniyo yena leyo.

Into endingayenza kukuqinisekisa into yoba uyabaxelela ukwenzela uba bazi, bakwazi ukuthi bame naye bame ngecala lakhe. Okanye ndingamcela into yoba abize umzali wakhe ukuthi aze esikolweni ndikwazi ukuthi ndimxelele.

Ndinganentliziyo ebuhlungu kakhulu kodwa ndingaqiniseka into yoba ndiyamfundisa ngokubaluleka kokuthi athathe amachiza okanye iyeza elizawube lisilwisa le ntsholongwane.

Ndingamnqanda ngoba uzawube mhlawumbi engenalo ulwazi loba le ndlela athetha ngayo inga-endapha ivisa omnye lo ukhulelweyo kabuhlungu.

Ndingazama into yoba ndimbuze uba uyakwazi ubhala phantsi na. Ngoba xa ekwazi ubhala phantsi ingenza loo nto uba kube lula uba sivane.

I-CPR ibaluleke kakhulu xa umntu efunda ngezakhono zonyango lokuqala, ngoba inentokwenza nokuphefumla. Umntu xa eminxene isifuba engakwazi uphefumla iye ibe yi-CPR emvusayo, kungena umoya kuye emlonyeni .

Ndiyakucela bhuti, kudala ikuphethe le ntloko. Ndicela into yoba uye noba kusesibhedlele ukwazi uba uncedakale, bakwazi ukuyijonga into yoba yenziwa yintoni na.

Kuba esebenza yena udade wethu ndingamcacisela indlela ebaluleke ngayo, ngoba naye angeke akwazi uyeka umsebenzi ukwenzela into yoba akhathalele umzali. Ngoko ke ndingamcacisela indlela ebaluleke ngayo, ngoba umzali uzawunakekelwa apho aya khona.

Ndicinga into yoba eyona nto ibatsalayo abantu yinto yoba bayakhathaleleka kakhulu, baphatheka ngentlonipho.

Kungafuneka abafundi ndihlale nabo phantsi ndibacacisele njengatishara wabo uba ngumgaqonkqubo wesikolo le kwaye ndibaxelele into yoba kunyaka olandelayo bamkelekile uba bangabuyela esikolweni.

Ndingabacacisela uba into umntu ayinxibileyo ayinantokwenza nokudlwengulwa kwaye ndingabacacisela into yoba ibalulekile uba umntana akwazi uzibamba.